Kofuneka umgcine lo mntwana, ungasikhuphi isisu kuba kaloku lo mntwana ukhulele yena uzokucenda ekuhambeni kwexesha. Abazali bakho funeka ubaxelele, bazokwazi ukukuxhasa nganto yonke uyidingayo.

Le indlela yocwangciso ayifanelanga ulutsha kuba kaloku ulutsha lwangoku aluhoyi.

Ndingacebisa ukuba urhulumente akhe ezi zikolo apha ezilalini, zingabi kude zibe sezidolophini kuba kaloku abanye abantu abafikeleleki kuzo. Kuba nzima nokukhupha imali yokukhwela ukuya etawuni.

Bantwana ndini, kutheni niphilisa omnye umntwana kakubi nje? Lo mntwana uyafana nani, akufunekanga nimbuke ngale ndlela nimbuka ngayo. Kufuneka nimhloniphe nje ngoba nibahlonipha nabanye. Mthandeni, nimhloniphe.

Ndingambuza, lo mntu amkhulelisileyo ukuba bavumelelene na, kwaye isisu sona uzosigcina na.

Kukuba amanye amadoda awathandi kuthetha, achaze iingxaki zawo. Amadoda amaninzi anephrayidi, afuna ukuzimela, azixambulule ngokwazo iingxaki zawo.

Ndingathi makaqale enze i-search, ajonge le nto afuna ukuyenza ikuba iphephile na. Kwaye akhangele ukuba ukhona umntu osekhe wayenza phambili yaphumelela, yaneziphumo ezihle okanye ezimbi.

Ndingahlala ndinxibe isifonyo, ndihlambe izandla zam maxesha onke. Ndingakhohleli ndingawuvalanga umlomo. Ndibe nezitya zam apho ndizotya ndedwa.

Mama, le ndlela iyanceda kakhulu kuba kukho abantu abadlwengulayo, abangabafuniyo abantwana. Loo nto iyabanceda ukuba bacwangcise.

Andinobanaso isibindi kuba kaloku amadoda awafuni kuxelelwa ixesha elininzi. Ukuba awuyanga ntabeni waya esibhedlele, amanye amadoda aye akugezele.

Ndingakhalaza, ndiye phambili apho ndiyochaza ukuba ilayini ayihambi ngendlela, kukho abantu abangenelelayo. Ndingacela ukuba omnye womsebenzi aze phambili, azojonga, amise ilayini kakuhle.

Ndingabachazela ukuba bangahoyi yonke into le kuba kaloku umntu ngamnye akalazi ingomso lakhe. Kwaye akukho nto imbi ngokumitha. Akufanelekanga abafundi benze intlekisa ngabanye abafundi kuba bemithi.

Mmelwane, kofuneka uhambe use lo mntwana kugqirha apho azoxilongwa khona, ajongwe kanye kanye yintoni le agula yiyo. Suzicingela, uthethe kanje, umntana angafa. Mbalekise umse kwagqirha, uthathe inyathelo lokuqala.

Urhulumente kufuneka kuqala afundise oonesi, oomongikazi, kuba baphathe abantwana kakuhle, bangabangxolisi. Babahloniphe njengoko behlonipha abantu abadala. Kufuneka abantwana baye ekliniki bazive bekhululekile.

Ewe sinembopheleleko yokubandakanyeka ekusombululeni kuba kaloku akulunganga uthi ungumntu wesilisa uxhaphaze umntu owesifazane. Kwakunye, akulunganga ukuthi ungumntu wesifazane uxhaphaze owesilisa. Le nto ingabangela ukuba kuphume oswelekileyo. Kufuneka kungenelelele abantu bekhaya, babahlalise phantsi, bathethe nabo. Ukuba isisombululo asikho, kufuneka umtshato uqhawuliwe, kungade kufe umntu.

Ndingawafundisa amadoda ukuba umntu kufuneka aye ekliniki ayozijonga kuba kaloku le nto yabo yongayi khona kuba kungafunekanga abukeke ebuthakathaka ayilunganga. Umntu angafa kuba engafuni uya ekliniki ayozijonga.

Ndiyacela bethuna, into yokuncamisa umntwana eseyimveku akulunganga. Kubangela abe neentsholongwane kwaye agule, akhawuleze agule kwangoko kuba esemninci. Kufuneka singamncamisi umntwana, sihlale kude kunaye kuba esebuthakathaka. Ayivumelekanga loo nto.

Ndingazijikisa ndiyofuna ezicacileyo, ezinombhalo ocacileyo kuba kaloku ezi zinombhalo ungacacanga, ingathi kanti ziphelelwe, zindigulise. Kwaye ngoku kofuneka ndizijikise.

Izibhedlele zabucala zinobuqhophololo obuninzi kwaye abantu bazo abafundisekanga ncam ngentlonipho. Kwaye ezikarhulumente zibuyelelanana.

Ndingamchazela ukuba umzimba ngowakhe, funeka isigqibo siphume kuye.

Kofuneka umalume atye kakuhle, azivoca voca ukuba ahlale esempilweni. Afumane ukuphumla, asele amanzi, atye iziqhamo ezisegazini.

Njengomphathiswa wezempilo omtsha ndingaqinisekisa ukuba kwakhiwe iikliniki okanye izibhedlela ezikufutshane kunelali, emaphandleni. Okanye ndenze isiqinisekiso ukuba iiambulensi zihlala zikhona maxesha onke.

Kufuneka urhulumente aqinisekise ukuba amabhinqa ayakwazi ukuthetha namanye amabhinqa okanye enze indawo, igumbi, apho amabhinqa azokwazi ukuthetha nomnye umntu bengabonani.

Malumekazi, iyanceda into yokuba uye esibhedlela uyozijonga kuba kaloku oogqirha bakho for loo nto. Bazokunyanga, bakujonge.

Kukunqaba kwemisebenzi. Kukungabi nanyaniseko phakathi kwabantu abathandanayo.

Kuba kaloku abantu abangamadoda abafuneki ukubukeka beyathayatha. Abanye abantu baye babahleke ukuba bangaxhatshazwa ngabafazi na, babahleke ukuba baziziaram, abanamandla.